Mo setsong sa rona sa Setswana re apara letlalo, mme di ne di a fetoga le dingwaga ka gonne mo nakong ya gompieno re apara dikhiba, kapa banna ba apara a go nna le matlalo .

Nnyaa, ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference o tshwanetse go apara mesese le ditlhako tsa kwa godimo le di situ, gore ba se ke ba go lebelela wa fatshe le gore o lebege.

Ke moaparo wa setso sa ma-Ndebele, ka gonne ke moaparo wa mebala e mentsi ebile o na le di di-design-e tse dintle thata.

Nnyaa, ka gonne batho ba kgale ba ne ba kgona go apara thata, mme bašwa ba go apara le go lebega go tshwana le basadi ba kwa America.

Go na le diaparo tsa fashion-e tsa setso jaaka mesese ya setso ya fashion-e, le ditlhako tsa setso tsa fashion-e. Go na le di ikgabiswa tse di rileng tsa go bontsha gore ke tsa setso se se rileng.

Mosadi ga a sena go nyala o tshwanetse go apara khiba le kobo, ka gonne o tshwanetse go bontsha tlotlo le lorato ka moaparo wa mo monneng wa le bana ba bangwe ba tshwanetse go bona gore ke mosadi yo a nyetseng.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di ka letlhaka la motlhokolo, matlalo a diphologolo. Ka gonne ka nako e fetile go ne go sena masela, meaparo ya Setswana e tsewang ke seanamarena le tebogo.

Ke akanya gore setso se ruta basadi go apara le go itlhokomela, basadi ba go apara diaparo tsa se gantsi o ba kry-a ba ntshitse mebele ya bona kwa ntle.

Ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le fashion-e tsa segompieno, ka gonne go na le diaparo tsa setso tse di leng mo fashion-eng.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa gore basadi ba apare meaparo ya go feta mangwele, le gore basadi ba tswalele magetlha a bone.

Ee, ka gonne basadi ba gompieno ba apara , ee ke dumelana le seo ka gonne banna Ga ba tshwanelang go gatelela basadi. Nako ya go gatelela basadi e fetile le nako ya segologolo.

Ditiragalo tsa hisetori le diphetogo tsa loago di ile di a ama basadi ka tsela e ntle thata, ka gonne basadi ba nako ya jaanong ba kgona go itlhopela gore ba apara le gore ba le bega , ka ntle le go nyenyefatswa ke banna kgotsa batho ba bangwe.

Batlhami ba fashion-e ya segompieno ba tsenya dilo tsa setso mo diaparong tsa fashion-e ka go dirisa matshwao or-e masela a a rileng a setso mo diaparong tsa fashion, mme seno se ka ya gore ba nyatsa ditso tse dingwe ka gonne go na le ditso tse di sa dumelwang gore basadi ba tsona ba ka apara kgotsa ba ka ntsha mala.